Ndingamcebisa okokuba funeke angenzi matyala kwaye anganazo amashishini anothi awaqhube ngokunokwakhe ngoba if kuyenzeka amakhadi ekhredithi aye abe nokubhatalelwa, ingakumbi uyakwazi nokuvaleleka kwiinto ezinintsi ixesha elinintsi ingakumbi xa ungaphangeli.

Ikhadi lekhredithi linceda ngokuba uyakwazi ukubolekwa imali kwaye uyakwazi ukwenza izinto ongenokwazi ukuzenza nge-debit card kuba linceda naxa sowuphangela uyakwazi ukuboleka imali kulo.

Ndingavuya kakhulu kuba lizawube nalo kwelinye icala bandincedile kwelinye icala kuba nam ndizawutsho ndinciphise ekwenzeni amatyala ndibhatale anga sele ndinawo nokuzama ukwenza nezinye izinto endinothi ndizenze zindenzele imali. Umzekelo, ndiziqalele amashishini, ndithengise noba zezo tshipsu nezo zwitsi ukwenzela ndimane ndiseyiva ndimane ndivalela ebhankini.

Iimpepha onothi uziphathe umntu unokuphatha iphepha labahlali aphathe i-ID yakhe aphathe iselula izawufuneka iselula. Zizo izinto eziphathwayo.

Lincede, ikhadi ledebhithi linceda ukuba akunanto zitsalayo kakhulu kwaye akunanto zikutyela imali kwaye lelakho akho awuowi ibhanki kulo awukoloti bhanki kulo.

Ewe, ndicinga uba ilungile kuba abantu bayakwazi ukuqala izinto ngobuqhophololo bandule babe nobuqhophololo obunintsi obuzawumosha abantu abaninzi bonakalise ubunintsi babantu abantu balahlekelwe ziimali angabi abe umntu engafumaneki ebhalise ngedilesi erongo. Kwaye ukuvula ukuvula iakhawunti ngaphandle kwidilesi kubonakalisa ubukrelemnqa nobuqhophololo kuba ibhenki funeke ikwazi ukuba uhlala phi ibhanki.

Ndingaziva ndikhubekile kakhulu ngoba ikhadi xa lilahlekile okanye liginywe yibhanki liba nemali eliyitsalelayo xa uphinda uyolenza kwaye kuyagcwala kwezi ndawo kwenziwa kulo ikhadi ebhankini, kuyagcwala. Ndingaziva ndikhubekile kakhulu ngoba awazi ukuba ezo mali zingaphuma sowumkile kulaa bhanki ubulifaka kulo.

ndingabaleka ndiye kwibhenki kwibhanki ekufutshane ndiyolivalisa okanye ukuba ndinayo apha efowunini iephu yokulivala yokulivala ndingakhawuleza ndilivale okanye ndihambe ndiyolivala phaa ebhankini ndiyokwenza elinye emveni koko.

Ndingamcebisa ukuba ayokwenza iphepha labahlali andule ukuyokwenza ikhadi lebhanki andule ukuyovula iakhawunti yebhanki kweyona bhanki ikhuselekileyo, eyona bhanki ingagcwaliyo.

Ndingacela komnye wabathengi abazothenga andibhatalele amanzi. Mna ndandule mna ukumthumelela imali ngefowuni yam.